Njengomshayeli weloli othutha izimpahla ezweni lonke, njengoba ngisondela endaweni ekhokhelwayo engqondweni yami kuqala kugxile ezintweni ezimbalwa ezibalulekile. Ukucabanga ngokuthi, lo hambo luqediwe kahle yini ngaphandle kwezinkinga? Ukuthi izimpahla zizofika ngesikhathi futhi ziphephile, kanye nokuthi izindleko zokudonsa amabanga amade zizokhokhelwa ngokwanele ukuze zikhulule umthwalo wami.

Izindleko zetholi zithinta kakhulu isabelomali senkampani yezokuthutha kanye amashejuli okulethwa, uma kunezindleko eziningi zetholi ohambeni, lokhu kwandisa izindleko zokusebenza okungaholela ekunciphiseni inzuzo yenkampani. Ngaphezu kwalokho, izindleko zetholi zingaphoqa ithimba ukuba zibheke futhi lihlele amashejuli ngendlela ephumelelayo, ngokwesibonelo, ukugwema izindlela ezinotshwala oluningi letholi noma ukusebenzisa izindlela ezinde kancane kodwa ezikhululekile ezindlekweni. Lokhu kungaholela ekutheni isikhathi sokulethwa sibe side okungase kuthinte ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nokusebenza kahle kwesikhathi. Ngakho-ke, ukuphathwa kahle kwezindleko zetholi kubalulekile ekugcineni isabelomali singagcwali futhi kuqinisekiswe ukuthi izimpahla zilethwa ngesikhathi esifanele.

Ukuthembeka kwey'nsizakalo zamabhasi kungithinta kakhulu esinqumweni sami sokusebenzisa izinto zokuhamba zikahulumeni kunokushayela noma ezinye izinketho. Uma amabhasi ehamba ngezikhathi ezibekiwe, esezingeni elihle futhi engahambi kanzima, ngizizwa nginethemba futhi ngizimisele ukuwasebenzisa ngoba kuyonga isikhathi futhi kunciphisa ukukhathala kokushayela. Kodwa-ke uma amabhasi engathembekile, ehamba kancane noma ephazamiseka kaningi lokhu kungangidudula ekusebenziseni lokhu kuhamba komphakathi ngicabange ukufuna ezinye izindlela ezifana nokushayela imoto yami. Noma ukusebenzisa izinsiza zokuhamba ezifana nezimoto ezihlanganyelwe.

Okunye ukukhungatheka okuvamile engikuthola ngenkathi ngilinde noma ngigibele ibhasi lokuhlanganisa, ukulibaziseka kwesikhathi okwenza ngilahlekelwe isikhathi esibalulekile. Ukuntuleka kokwaziswa okwanele uhambo oluzayo, njengokungabi nolwazi lesikhathi sangempela sokufika kwibhasi kungadala ukukhathazeka, nokungaqiniseki, kwesinye isikhathi amabhasi agcwele kakhulu okwenza kube nzima ukuthola indawo yokuhlala noma indawo evulelekile, okubangela ongakhululeki. Ngaphezu kwalokho, izimo zokuncola noma okuncola emabhasini, ukushisa kakhulu noma ukupholisa okungafanele.

Izithuthi zesonto nezinkonzo zokuthutha ezingenzi nzuzo kubantu abadala zifana ngokugxila ekusizeni abantu abadala bahambe kalula futhi banciphise izindleko zokuhamba. Umehluko wukuthi izithuthu zesonto zigxile kakhulu ezinsizeni zenkolo nasekuhlanganiseni komphakathi wesonto, kanti izinkonzo ezingenzi inzuzo zinikezelwe ngokujwayelekile ekuthumeleni abantu ezindaweni ezahlukene zomphakathi, ngaphandle kokugxila ezinkonzweni zenkolo.

Njengomhambi onendiza exhumayo futhi unesikhathi esilinganiselwe sokuqoqa umthwalo ngingasisingatha lesi simo ngokulungiselela kusengaphambili, ngiqinisekisa ukuthi yonke into engiyidingayo ifakwe kahle futhi ilungele ukuthathwa kalula. Njengokugcina izinto ezibalulekile ezifanele ukufinyelelwa ngokushesha ebhukwini lami lokuhamba noma ebhegi encane, ngizofika esikhumulweni sezindiza kuse nesikhathi ukuze ngibe nesikhathi esanele sokuhamba phakathi kwezindiza futhi ngizilungiselele ukulanda umthwalo ngokushesha. Uma kungenzeka, ngizocela usizo kusuka kubasebenzi besikhumulo sezindiza ukuze nginciphise isikhathi sokulinda ngaphezu kwalokho, ngizohlala ngilandelela isikhathi futhi ngiqinisekisa ukuthi angichithi isikhathi esiningi ngibheka izinto ezingadingekile.

Uma ngingashintsha into eyodwa mayelana yesevisi yebhasi langakithi, ngingathuthukisa ukwethembeka kwesikhathi sokuhamba kwamabhasi, ukufika kwamabhasi ngesikhathi esihlelekile nokulandela amashejuli ngokunembile. Kungasiza kakhulu ukunciphisa ukukhungatheka kwabagibeli, kukwenze ukuhamba kube lula futhi kube nokuthenjelwa, lokhu kungaholela ekwandeni kokusetshenziswa kwezokuhamba zomphakathi. Kunciphise inani lezimoto emgaqweni futhi kuthuthukise impilo yabantu abaningi abancike kwamabhasi nsuku zonke.

Izinhlangano zomphakathi zingabamba iqhaza elibalulekile ekwenzeni ngcono ezokuthutha zomphakathi kubantu abadala, ngokuba izixhumanisi phakathi kwabantu abadala nezinsiza zokuhamba. Zingahlela uhlelo lokuhamba oluhlelekile noluhambisana nezidingo zabantu abadala, ziqinisekise ukuthi izimoto zokuhamba ziyatholakala ngesikhathi futhi zinakekele ukuphepha nokunethezeka kwabagibeli. Ngaphezu kwalokho, lezi zinhlangano zingahlinzeka ngolwazi, ukuqeqesha noma usizo lokuhlela uhambo ukuze abantu abadala bakwazi ukusebenzisa izinsiza zokuhamba kalula.